Batho ba ba iponelang bogole ba ka sa tsewa sentle mo metseng e farologaneng ka go na le ya tlhokomelo, batho ba ka seke ba tlhoka tlhokomelo mo ba bangweng ba ba iponela bogwele. Ditlhabi tsa setso, ditlhabi tsa setso le dikgopolo di ka dira gore batho ba ba iponela bogole ba sa tsewa sentle.

Maiteko a go nna le seabe ga baagi a ka rotloetsa tlotlo magareng ga dingaka tsa setso le batlamedi ba tlhokomelo ya boitekanelo ya segompieno ka tsela e latelang. Kgokagano le dipuisano, go nna le seabe ga baagi go ka thusa go aga kgokagano le dipuisano magareng ga dingaka tsa setso le batlamedi ba tlhokomelo ya boitekanelo ya segompieno. ya kitso go nna le seabe ga baagi go ka thusa go abelana ka kitso le go thusa kganya ya kitso magareng ga dingaka tsa setso le batlamedi ba tlhokomelo ya boitekanelo ya segompieno.

Dikgoreletsi tsa go ngaparela mananeo a kalafi ya HIV le TB di akaretsa ya tlhokomelo, ya tlhokomelo ya kalafi le go lekala ga batho ba ba tlhokang tlhokomelo. Kgwetlho ya madi, kgwetlho ya madi ya kalafi le ditlhabololo tsa tlhokomelo. ya kitso, ya kitso le kutlwano ka HIV le TB. Kgwetlho ya setšhaba, kgwetlho ya setšhaba le ya tlhokomelo ya batho ba ba nang le HIV le TB.

Ke batla o itse gore ke teng bakeng sa wena, mme ke tla go ema nokeng mo thulaganyong e e feletseng. Go dira tsa HIV ke tlhatlhobo ya mme ke tla go thusa go feta ka mo go .

Dikgopolo tse di tlwaelegileng tse di fosagetseng ka melemo e e tlwaelegileng di akaretsa ya kitso, batho ba ka nna le ya kitso ka melemo e e tlwaelegileng le ditlamorago tsa yone. Kgwetlho ya setšhaba, kgwetlho ya setšhaba le dikgopolo di ka dira gore batho ba sa tseye melemo e e tlwaelegileng ka tshwanelo.

Moagi a ka ikopanya le ditiriso tse di latelang mo nakong ya kotsi, lefapha la tlhokomelo ya social, lefapha la boitekanelo, ditiriso tsa pholoso ya matshwenyego.

tse di tshwanetseng go tsewa ke go bua le ngaka pele go dirisiwa ditlaleletsi tsa melemo go tla thusa go itse gore ke eng le gore go dirisiwe ka tshwanelo. Go latela taelo ya ngaka le go dirisa melemo e e rekisiwang ka tshwanelo go tla thusa go fokotsa dikotsi, go itse ka ditlaleletsi tsa melemo le ditlamorago tsa yone go tla thusa go dira dipheto tse di siameng.

O ka mo bolelela gore TB ke bolwetse jwa go alafiwa, mme go na le melemo e e siameng, o ka mmolelela gore go alafiwa ga TB go ka thusa go fola le go busa botshelo jwa gagwe. O ka mmolelela gore melemo ya TB e teng le gore go e nwa ka tshwanelo go tla thusa go fola, o ka mmolelela gore tshepo ya go nwa melemo ya TB ke ya botlhokwa mme go tla thusa go fola.

Botlhoko jwa pele mo gaufi le go tsenngwa ga vaccine, kgatelelo ya mmele, botlhoko jwa tlhogo, le kgatelelo ya pele, letshololo kgotsa letshololo le le kwa tlase. Ditlamorago tsa allergic ke di ka nna le kotsi e e kwa godimo mo boitekanelong jwa motho le ditlamorago tsa pelo di ka nna le kotsi e e kwa godimo mo boitekanelong jwa motho.

Botlhoko jwa pele mo gaufi le go tsenngwa ga vaccine, kgatelelo ya mmele botlhoko, jwa tlhogo le kgatelelo ya pele. Letshololo kgotsa letshololo le le kwa tlase ditlamorago tsa allergic di ka nna le kotsi e e kwa godimo mo boitekanelong jwa motho, ditlamorago tsa pelo di ka nna le kotsi e e kwa godimo mo boitekanelong jwa motho.

Go tlhoka maitseo go ka dira gore molwetsi a sa kgone go ya go ngaka le go bona kalafi, go tlhoka maitseo go ka dira gore molwetsi a sa latela taelo ya ngaka le go nwa melemo ka tshwanelo, go tlhoka maitseo go ka dira gore molwetsi a sa itse ka bolwetsi le ditlamorago tsa yone.

Dingaka di bona gore o na le bolwetse jwa TB ka ditlhatlhobo tsa mmele di ka thusa go bona matshwao a TB, x-ray ya mafu di ka thusa go bona matshwao a TB mo mafung ditlhatlhobo tsa madi di ka thusa go bona matshwao a TB, ditlhatlhobo tsa mogwa di ka thusa go bona matshwao a TB morago ga go netefatsa gore o tshwaetsegile. Ngaka e tshwanetse go dira go laola melemo e e siameng ya TB go ruta molwetse ka TB le ditlamorago tsa yone go latela kalafi le go ya go ngaka ka tsamaiso.

Ditleliniki tse di tsamayang di ka fa ditirelo tsa tlhokomelo tsa motheo jaaka go lekola boemo jwa matlhale le go fa melemo, di ka ruta baagi ka dilo tse di amanang le bophelo bo botle jaaka go tlhokomela botlhokwa jwa go nwa melemo le go ja go siame. Di ka bona matshwao a bolwetse le go thusa baagi go bona tlhokomelo e e siameng.

Dikotsi di le dintsi di fitlhelwa mo dinakong tsa go ya go sebetsa le go tswa mosebetsing. Morero o ka dirwang go ka fokotsa dipalopalo tseno ke go oketsa tlhokomelo mo dinakong tsa go ya go sebetsa le go tswa mosebetsing go ka thusa go fokotsa dikotsi. Go ruta bakgwetsi ka go go kgweetsa ka tshwanelo le go latela melao ya di go ka thusa go fokotsa dikotsi, go baakanya tsela le go oketsa matshwao a go ka thusa go fokotsa dikotsi.

Lefapha la boitekanelo le ka ruta baithuti ka boitshwaro le go ba thusa go itse gore ke eng, lefapha la boitekanelo le ka thusa baithuti go feta ka mo go le go ba thusa go itse gore ke eng, lefapha la boitekanelo le ka baakanya lenaneo la lelapa go baithuti ba ba santse ba le ko dikolong. Lefapha le ka bontsha jang gore baithuti ba tlhoka lenaneo le ka tsela e latelang lefapha le ka dira dipatlisiso go tla go itse gore baithuti ba tlhoka lenaneo le, lefapha le ka kopana le bagolo go tla go buisana ka lenaneo la lelapa le go ba thusa go itse gore ke eng.